Dumelang, ke ne ke tlo botsa ka dipampiri tseo re tshwanelang ho di fumahantshwa hore re kgone ho nka naha ya rona. Jwale mmuso ha o ka ba wa re tsebisa ka dipampiri tsena. Ke ne ke botsa hore na dipampiri tseo ntse di fumanahala na?

O lokela hore o ye dikantorong tsa bona o lo o lo kenya kopo ya ho ya thuso ya hore o thuse ka sefafatsi se bolayang seboko pooneng. Mme kamorao ho moo ha kopo ya hao e ananetswe, lefapha le tla tla kapa mmuso o tla tla o tlo o fafalletsa pooneng ya hao pele o ka jalwa. Mme sena se etsahala pele o ka jala hore e kgone ho qeta seboko ka hare ho mobu.

Dumelang le kae? Ke ne ke le letsetsa mabapi le plaas-i e haufi le rona monana, basebeletsi ba teng ha ba fumane nako ya ho phomola, mme ba theohela le ka nako ya kerasemese. Mme ne ke kopa ho botsa hore na basebeletsi, basebetsi tshwanetse ba sebetse ka nako ya hore ba be le ba leloko la bona na?

Dineo nako e nepahetseng ya ho lema cabbage ke ka ho e tla, hore nakong e bang ba mariha e be e kgona ho jeha e le monate. Ka ha cabbage ya mariha ke yona e monate e bileng e le tswekere. Mme o ka e jala le ka hona nakong ya mariha, mme wa tlo e ja ka yona nako ya hlabula.

Notshi di kotsi haholo ka ha o lokela hore ha o ya maheng a tsona, o bo itshireleditse ka hoo batho ba kgale ne ba sebedisa tsela ya ho besa mollo. Mme mosi teng o tlo baleheisa dinotshi monono serwebeng sa mahe, mme ho bo ba bonolo hore wena o ka kgona hore o nke dinotshi mahe a dinotshi.

Dikolobe di etsa tjhelete haholo ka ha malome o lokela hore a di ise selakgeng moo a tla di rekisa teng. Ka ha nama e dula e sewa selakgeng e sewa selakgeng, malome a ka etsa tjhelete haholo ka ho rekisa Kolobe tsa hae ho nna le hore a di tlohele nako e telele hore di be di tsofale di be nama e thata. A ka qala ho di rekisa di sa le nyane e sa le madinyane ho fihlela di se di le kgolo.

Dihwai di lokela hore di boloke metsi ka tlase hore ha metsi a le siyo, di kgona hore didibeng tse di be di na le metsi. Hoo di tla kgonang hore nne di leme, dirapa tsa bona ka sona, mme di ka kgona le ho bokelletsa metsi nakong eo pula e nang ka ho beha ka ho behelletsa dinkgo kapa disebediswa tsa bona tsa ho tshela metsi. Moo pula e kgonang hore e fihlele ka bongata, dihwai ka boloka metsi ka hore hape di batle di-jojo ditanka tsena tse tse tshelwang metsi, mme dule di fepetse metsi ka moo. Hore nakong eo metsi a leng siyo di be di bolokehile mme di kgona hore di nosetse dijalwana tsa bona.

Dumela ra-plaas weso, ke bone hore dipere tsa hao di dula di katile feela mona polasing ya hao mme ha di sebetse, ha di etse letho di ntse di ya hodima le tlase. Mme ke di fumanetse bohlokwa ba hore re ka etsa tjhelete ka tsona mme re ka etsa tjhelete ka hore re di rute hore na di ka etsa jwang. Mme le re re re di re di adime le batho ka tjhelete. Ha ba batla ho tla ba tlo di palama, ba nne ba di otlolle hore ba di otlolle mosifa, mme sena se ka re sebeletsa haholo ka ha ho na le batho ba ratang ho palama dipere empa ba sena bokgoni ba hore ba be le sa bone.

Meroho e jalwang ha e ha e tshwane le mejalo le meroho e re e rekang dishopong, ka ha merero e re e rekang dishopong mobu wa teng o tshetswe chemical, bo di-fertiliser. Mme hae ha re tshele letho re fihla feela re jala re sa tsebe kapa mobu wa rona o loketse hore re ka jala kapa ha wa lokela hore re ka jala. Ka ha o ka ba le phapang pakeng tsa moroho wa hae le moroho wa dishopong. O ka thola hore moroho wa hae o ka ba o ka ba monate ho feta wa dishopong hoba wa dishopong o na le di-chemical, and-e wa hae ha wa tshela letho. O ikgodisitse ka mobu feela mme wa shopong bao thusitse hore o hole ka di-chemical, mme hoo ho baka hore ho be le phapang e kgolo nakong eo o phehang meroho. Wa hae o ka o ka kgona hore o butswe ka pele mme wa dishopong o ka nka nako ha o pheile hore o ka butswa.

Mmuso ha o thuse batho, empa o phoqa batho hoba o tla fa batho lefatshe le ommeng jwalo. Batho ba tlo kgona hore ba leme dirapa tsa bona jwang? Hoba e tla be e le komello feela moo, mmuso o mpa o mphoqela batho feela ka hore o nno ba fe naha e omelletseng le lefatshe leo la komello. Ka ha batho ha ba tlo kgona hore ba leme di ba le merapa ya bona, diphoofolo tsa bona di tlo lapa mme be di qetella le di shwele, ba hlokile leruo. Le bona ba tlo shwa ke komello ka ha o tla bo sena metsi.

Bophelo bo botle ba diphoofolo bo amme bo amehile bo amilwe ke ho fetoha ha maemo a lehodimo haholoholo, hobane nakong eo e bang mariha diphoofolo di a sotleha. Ka ha ha di kgone ho kwalla jwang bo bongata nakong eo di tshwanelang hore di fule, mme hona ho ama diphoofolo haholo. Ka ha nama ya teng e qetella e se e le nama e thata, mme di hloka le metsi ka ha dinokeng e ba dikomello, hobane ke nakong ya mariha eo ho senang pula.

Sena sebakwa ke hore monga polasi a be a sa batle ho nyolla ditjhelete tsa basebeletsi ba hae. Ka tsela ya hore oa ntsa a thetsa basebeletsi a re ha on a tjhelete e ngata e kenang, mme ha ho na hore mosebeletsi mosebetsi a ka sebetsa a ba sa etse, ba sa thole tjhelete e kgonang hore a fepe lelapa la hae.